Molo, mtshana, kunjani? Ewe mtshana ndiyabona uba awuyi uyofola ilayini ukuze ufumane isondlo esifumaneka esikolweni ekuthiwa yi-feeding scheme. Khawundixelele, yintoni ingxaki? Kukhona na into oyibonayo okanye oyifumanayo eyenza uba ungafuni uyofola ilayini ufolele isidlo sasesikolweni?

ndinodibana nesiguli esingevayo sihamba nomntana waso ositolikelayo ndingabacela uba bangami emgceni bagqithiswe babe phambili ukwenzela uba siqale ngabo ubanceda. Yaye nomntana abe khona azokwazi utolika xa ndithetha nomama okanye ndibuza umamakhe imibuzo.

Andinovumelana naye umfundisi xa ethetha ngeli hlobo kuba unobangela woxinezelelo lwengqondo asiwazi ncam. Yaye futhi into enjalo, intetha enjalo ingenza uba umntu ophantsi kwelo xinezelelo angaziboni engumntu opheleleyo phakathi kwabantu, yaye ingamgqithisela ekubeni loo mntu lowo agqibele sesenza izigqibo ezibuhlungu, ezimasikizi, njengokuzibulala okanye uzenzakalisa. So, xa ndisitsho kanjalo andinovumelana naye umfundisi futhi ndiyibona iyintetha engakhiyo eyingozi kakhulu eluntwini.

Ndicinga uba singathetha kakhulu sithi mhlawumbe eyona nto siyinqwenelayo okanye siyilangazelelayo kukuba abantwana basesikolweni bangabelani ngokwesondo, kodwa ke ayikho njalo impilo esiyiphilayo. Ndicinga uba i-implant yona ingancedisa kakhulu kucwangcisosapho yaye futhi yenze uba abantwana abancinane bangamithi besengabantwana besesesikolweni kuba ezoo nto ezo ziyakwazi uba ubabenza bangaqhubeki nesikolo, bangagqibi isikolo. Yaye ke xa bengafundanga bengenaso isikolo bagqibela sebengawafumani amathuba omsebenzi, so iyayandisa intluphekho loo nto. Yiyo loo nto ndisithi ke kungangcono mhlawumbi kusetyenziswe yona i-implant kucwangcisosapho.

Molo, mhlobo wam, kunjani? Ndiyathemba uyaphila, nam ndiyaphila. Usakhumbula ngosasinengxoxo mpikiswano siphikisana ngoba amayeza esintu awasebenzi? Wena wawusithi awasebenzi, ndisithi mna ayasebenza. Ndisandawufunda ingxelo apha etshoyo uba amayeza esintu ayasebenza isikakhulu xa edityaniswe nala wesayensi ukunceda nonyanga abantu. Yiyo loo nto ke ndithi ke mandikuthumelele le voice note ndikucacisele uba into eyenzekayo kukuba ngoku kubekho uphando and kwelo phando kwaphuma ingxelo etshoyo uba ndandinyanisile xa ndisithi amayeza esintu ayasebenza yaye futhi ayanceda, and futhi enceda kakhulu xa edityaniswe namayeza wesayensi.

Ndicinga ukuba abasebenzi abasebenza kwizibhedlele neekliniki zikarhulumente bafundile yaye baqeqeshekile, qha ingxaki ekhoyo kuba luxinezelelo olunintsi oluphezu kwabo. Kuba abantu, kwabantu abasebenza kwizibhedlele zabucala abanalo inani elikhulu njengabantu abasebenza kwizibhedlele zikarhulumente. Umzekelo, ugqirha kwisibhedlele sabucala anganyanga iziguli mhlawumbi ezilishumi ngemini yaye ugqirha osebenza kurhulumente zingangamashumi amahlanu okanye amashumi asibhozo ezigulane ekufuneka ezinyangile. Ke ngoku ke amanani lawo enza uxinezelelo koogqirha nakwiinesi ezisebenza ezibhedlele, yiyo loo nto ke ngoku kubakho le mbono ibe ngathi abaqeqeshekanga.

Ngokolwazi lam abantu efuneka bajongwe uxinzelelo legazi ngabantu abasebebadala ngokweminyaka yaye nabantu abanomzimba ongaphezulu komzimba oqhelekileyo, phecelezi overweight, ngabo abantu efuneke bejonge ixinzelelo legazi kakhulu. Yaye ke ikhona into etshoyo ngoku uba uxinzelelo legazi liyakwazi uphatha nabantu esithi xa sibajongile sicinge uba basemandleni okanye basemzimbeni kuba ke ezinye zezinto ezenza uxinzelelo legazi ziyahambelana nezinto ezinjengesitresi idipreshini nokuya njalo njalo.

Uxolo, mama ndiyakuva uthetha ngocwangcisontsapho. Mama ndiyakuva yaye ndiyayiqonda into oyicingayo, ucinga ulumka, kodwa ke iinkolelo zakho, mama aziphelelanga kuba ucwangcisontsapho usebenzisa ezosayensi yaye ikhuselekile. Yaye futhi luyanceda kuluntu ukuze kungabikho bantwana abashiyeka belahlwa ezi-dust bin sibabona okanye abantwana bakhulela entluphekweni nasentsokolweni. Ke ngoku ke ndicinga uba mhlawumbe ulwazi lwakho, mama aluphelelanga. Bendicinga uba mhlawumbe ndingakwazisa ngcono ngocwangcisontsapho

Njengankokheli ndingazama kucwangcisa ukuba mhlawumbe kubekho iinto ezifana njenge-mobile clinic okanye kubekho ikliniki yesibini ezokwakhiwa ekuhlaleni ukwenzela ukuba icuthe umthwalo lo okule kliniki seyikhona. Yaye futhi mhlawumbe ndingalungiselela ndizame ukwenza ukuba kubekho isibhedlele esakhiwayo esikufuphi kunoluntu apha sihlala khona. Xa kungenjalo singaba nee-mobile clinic ezizawundwendwela uluntu rhoqo ngeveki.

Ngokwam ndibona ngathi abantu abanintsi abawuqondi umehluko yaye futhi kwilizwe elifana neli lethu amayeza siwabiza ngokwegama le-brand, hayi ngokweyeza. Umzekelo, i-paracetamol ibizwa ngePanado, wonke umntu ucinga uba iPanado lelona yeza kodwa yibrendi. Ke ngoku xa ndijonge loo mzekelo ndiye ndicinge uba abantu abawuqondi ncam umehluko phakathi kwe-generic medication ne-brand name, yiyo into endiyicingayo leyo.

Tatomncinci, njengoba ufumana esi sibonelelo sale mali yenkamnkam into endingayitsho kuwe kuba ukuze uyigcine yaye ube nayo imali ungaxhomekeki kakhulu ebantwini, ndingathi sebenzisa sebenzisa imali ngononophelo. Ukwazi uyihlenga imali yakho, uyisebenzise ezintweni ezibalulekileyo njengokutya namayeza ukwenzela uba impilo yakho ibe ntle yaye futhi ube nokutya okunezakhamzimba.

Ndizawuthanda ukubulisa apha ekuhlaleni, ndibulisa kakhulu kootata. Lo myalezo wam ndiwujongise kuni madoda kuba ke siyayazi kuqala inyanga kaNovemba eyaziwa njengenyanga yabantu abangootata. Njengoba inguNovemba nje kukho umkhankaso esiwuqalayo apha esibhedlela, sizawuthanda ukuba nikhe nisindwendwele kwezempilo kuba ke kubalulekile uba xa ungumntu ongutata uyinonophele impilo yakho, uzijonge yaye uhlale usemandleni. Ke ayikho into enceda uba impilo yakho uyinonophele ngaphandle kokuba ube nolwazi. Ulwazi olukhulu kuya ulufumane xa uze kwezempilo. Kuyafuneka uba utheste, utheste i-prostate, ujonge i-cancer okanye umdlavuza, okanye futhi yaye sijonge nakwisifo sentliziyo nonxinzelelo lwengqondo. Kubalulekile ukuba sidibane sikhe sithethe sixoxe ngazo ezo nto ezo.